Bakganni ba kamehla ba tla ho etsa hore o ikutlwa eka ha o tsebe letho. Ha o tsebe letho ka ho kganna. Ebile o ba senyetsa le nako. Ha ba batle ho ho emela hore o etse ntho e nepahetseng. O felletsa o na le letshoho o qetella o na le letshoho la hore o kene hara koloi ya motho e mong, kapa o thulane le motho. O fumana o le mathateng ka lebaka la bakganni ba kgale hobane ha ba na yona ntho ya kutlwelo bohloko.

He malome o a tseba ha ke le tseleng e yang hae, re ne re le tekesing. Ke bona motho wa trucker e kgolo hampe, a kganna eka o kganna koloi e nyane. A kganna ka tsela e nngwe eo ke soka ke e bona. Ha a letse le hooter hore re bone hore o a kganna. O kganna eka o tsamaya a le mong seterateng. Ha a kgone le ho bona le hore dikoloi tse ding di a tsamaya strateng. Ntho eo ke neng ke e tshohile yona, ha o tsebe malome.

Ke ile ka fumana mosebetsi toropong. Eh, ka hoo ke ne ke tlameha hore ke sebedise bese. Ya nsiya ka letsatsi le leng bese. Ke ha ke eme bus stop, ke sa tsebe le hore ke etse jwang kapa ke letsetse mang hore ke tsebe hore ho tlo etsahalang. Bese eo ke yona fela e ne e fihla lefelong le ke neng ke sebetsa ho lona. Ka tshwanela ke hore ke kgutlele morao, ke founele makgowa. Ke ba hlalosetse hore nke kebe ka kgona ho fihla mosebetsing ka hobane ke tobane le mathata a bese. Ene le bona ba a tseba hore bese eo ke yona e fihlang moo sebakeng seo se ke sebetsang ho sona. Ebile e ne e le bese, e ntshehile fela ka metsotsonyana e itseng.

Nka tsoha hoseng haholo pele ho tlala dikoloi. Ke kgone ho kganna hantle. Ke kgone ho fihla hantle ko ke yang ko ke lebileng teng hobane ha nka tswa ha se ho na le traffic e ngata nke kebe ka fihla ka nako. Ke tla be ke sa tsebe le hore tlamehile ke etse eng le hore tlamehile ke tsamaye lane-ng e fe. Ka ho ke ke tla tshwanela ke hore ke tsohe hoseng yana, ke tshohe diiri pele, ke kgone ho tswa iri pele traffic e qala.

Ha e ndule hantle hoba ke bona e le kgethollo. Ho tseba mang hore ha ke kgone ho, ha ke fihle tikolohong eo e ba nang le yona. Haeba ba ka re fa kaofela eo e ba e fang batho ba amohelang pension. Le nna ha ha se hore ke na le matla a makaalo, empa ha ne ba ka mpha theolo ke ne ke tla etsa ntho e bonahalang. Ha e ntshware hantle ho hang.

Mme wa ka e kile ya ba lehlatsipa. Ba mo nkela bag ya hae e nang le ditokomane tsa hae tse bohlokwa tseo a ne a tlamehile a di tsamaise mosebetsing. Ha ba a mo etsa hantle. Le bakganni ba ditekesi ne ba eme moo, ba shebile. Ha hona letho le ba le entseng. Ba tlohetse ditsotsi tsena di baleha ka bag ya mme wa ka. Ha e a ntshwara hantle ntho eo. Ke ile ka utlwa bohloko ha a kena ka tlung a bua hore ba mo nketse tjhelete, ba mo nketse le bag le ditokomane tsa hae tsa bohlokwa.

Batho ba ba buisana le batho ba melao. Ba fa batho ba sebetsang ba sebetsang ka melao, haholoholo maponesa. Ba ba fa tjhelete hore ba kgone hore ba pasise dikoloi tsa bona hore di tsamaye. Ka hoo, ha ba nahanele batho ba bang ba e leng hore ba phela lefatsheng. E bang ekare jwale ke bone ba e leng hore ke bakganni ba le bang. Ha ba nahanele batho ba bang. Ha ba nahanele maphelo a batho bao e leng hore ba palama tsona ditekesi tseo e leng hore ha di yo molaong.

Ke ka rata ho tsamaya hoseng hobane hoseng ke tla phakisa ke fihla ko ko tlamehile moo tlamehile ke ye teng, Ha nka tswa mantsibuya, ke tlo fihla late hobane batho ba ditekesi nakong eo ha hona moo ba tatetseng ho ya teng. Ka hoo hoseng ba phela ba tatile. Ke tlo fihla ke qete ntho tseo ke batlang ho di etsa, e be ke kgutlela hae.